Ngingabuza mayelana nezinketho zokukhava okuhlanganisa ukwelashwa nemithi, ngiqhathanise ama-premium-i nezindleko eziphuma ephaketheni. Futhi ngibuze nge-network yodokotela nezibhedlela ezitholakalayo. Ngiphinde ngihlole noma yimiphi imikhawulo noma okungafakanga ohlelweni.

Ukuboleka izikweletu zezokwelapha kungase kudingeke esimweni esiphuthumayo, kodwa kungaholela ezikweletini. Kubalulekile-ke ukucabangela izilinganiso zenzalo, imigomo yokukhokha nezinye izinketho zezimali ngaphambi kokuthatha isinqumo.

Umsebenzi kufanele athinte umqashi ukuze aqinisekise ukuthi ukubhaliswa kwe-UIF kuqediwe. Uma umqashi engahambisani nalokho, umsebenzi angabika udaba emnyangweni wezokuqashwa nezabasebenzi futhi acele usizo lokuxazulula lolu daba.

Umsebenzi kufanele athinte umqashi ukuze aqinisekise ukuthi ukubhaliswa kwe-UIF kuqediwe. Uma umqashi engahambisani nalokho, umsebenzi angabika udaba emnyangweni wezokuqashwa nezabasebenzi, futhi acele usizo lokuxazulula lolu daba.

Abahlinzeki bomshwalense wempilo abahlukene bahlinzeka ngamaphrimiyamu ahlukahlukene, izinketho zokukhava, nokusekelwa kwamakhasimende. Okunye kugxile emazingeni athengekayo kanti amanye ahlinzeka ngezinzuzo ezibanzi njengokufakwa kokugula okubucayi, noma yizinketho zokukhokha ezivumelana nezimo. Ukubhekana nezidingo ezithile zamakhasimende, njengokuvikeleka komndeni, noma ukukhula kokutshala kwezimali.

Ngingabuza mayelana nezinketho zokukhava amaphrimiyamu nanoma yikuphi ukukhishwa, ngingaphinde ngibuze mayelana nengqubo yesicelo, ukuguquguquka kwenqubomgomo, nokuthi ingabe umshwalense uhlanganisa izinzuzo ezengeziwe njengokugula okubucayi, noma nokuhlinzekwa komngcwabo.

Lapho uhlaziya umshwalense wesikhathi esifushane cabangela imikhawulo yokukhava, amaphrimiyamu, okungafakwanga, kanye nokusebenza kahle kwengqubo yesicelo. Beka kuqala ngokusekelwe ezidingweni zakho ezithile njengezokuvikela izimpahla ezibalulekile, noma ukuhlinzekwa kwesimo esiphuthumayo. Bese ukhetha uhlelo olunikeza ibhalansi engcono kakhulu yokufinyeleleka nokuvikelwa.

Isikhathi sokulinda somshwalense womngcwabo singabambezela ukukhokhelwa, sinciphise ukusebenza kwawo ngokushesha. Uma umnikazi wepholisi edlula emhlabeni ngalesi sikhathi abahlomuli babo bangase bangatholi izinzuzo, okungadala ubunzima bezezimali ngesikhathi esinzima.

Ukuba ne-akhawunti yasebhange kubalulekile ekuphatheni izimali ngokuphepha, ekufinyeleleni izikweletu, ukonga nokwamukela izinkokhelo. Inikeza ukunethezeka, ukulandelela kwezezimali, nokulawula okungcono imali yomuntu siqu.

Ungasebenzisa amadokhumenti afana nebhili yensiza, isitatimende sasebhange, noma i-ID ekhishwe uhulumeni enekheli lakho njengobufakazi besakhamuzi. Lokhu kusiza ukuqinisekisa ikheli lakho lokuhlala ngezinjongo ezisemthethweni.

Ukuhlanganisa izikweletu eziningi kungaba umqondo omuhle uma kwehlisa izinga lakho lenzalo futhi kwenze izinkokhele zibe lula. Nokho kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi imigomo emisha yemalimboleko iyalawuleka, futhi ugwema ukuqongelela izikweletu eziningi.

Ukuze unqume ukuthi isikhathi sokulinda sinengqondo yini cabangela isithunzi somshwalense, qhathanisa izinqumomgomo ezinokufakwa okufanayo, futhi uhlolwe isimo sakho sezimali. Qinisekisa ukuthi izinzuzo zidlula ukubambezeleka kokufakwayo